Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala bethole isaphulelo ekugibeleni amabhasi ngoba sesiside isikhathi belokhe begibela manje mase bebadala kakhulu, kumele bazwelwe ngoba sebebadala.

Ukuthi ngizame ukusebenzisa noma ukudayisa imikhiqizo engeke yenze ukuthi ngikhokhe kakhulu iy'ndleko, kwehlele ngezansi ngoba uma nginemikhiqizo emkhulu mhlampe ingenza ukuthi ikhokhe kakhulu. Kodwa uma nginemikhiqizo emncane, ngingakhokha kancane.

Into engingayenza ukuthi abantu abadala bengabi naso isizungu, ukuthi njalo kube khona imisebenzi abayenzayo noma bavulelwa izingadi bakwazi ukuthi banake iy'ngadi, abanye banake imfuyo.

Uloliwe ukuze abantu bengakwazi ukuzuza imisebenzi, ukuthi bonke abantu asebebadala bethathe umhlalaphansi badedele abantwana abasebancane abanamacebo amaningi ukuthi uloliwe bengawusebenzisa kanjani ukuthutha impahla ifike ngesikhathi esifanele.

Inzuzo etholakalayo ukuthi abantu abadala bahamba ngokukhulu ukunethezeka nokuzethemba ukuba hhayi bazofika bephephile lapha abaya khona.

Amabhasi ajwayele ukuthutha abantu abangaphilile kahle ngokwengqondo noma abaney'nkinga ngengqondo yabo. Amabhasi koda avalekile amawindi neminyango yakhona eqinile ukuze bengeke bekwazi ukubaleka.

Uma yiqhathaniswa impela kuba inkinga kanti kuba ngcono uma bonke abantu behlanganiswe ndawonye. Akubi nayo inkinga etheni, kunokuthi mase kuba khona abahamba ngethile nabahamba ngethile.

Izinyathelo abangayisebenzisi ukuthi bonke abantu abazishayelayo lezi zithuthi babe namaphepha abo okuzalwa, umazisi, yonke imininingwane yabo namakhaya abo lapho abahlala khona ukuze abantu ababathuthayo bengabi nazo iy'nkinga.

Bengingazama ngayo yonke indlela ukuba ngithumele imilayezo noma ngithumele abazukulu bami, bangitholele inqola yomlilo engakwazi ukungithatha ingiyise lapho engifuna ukuba khona.

Kungaba ubuchwepheshe ngoba ubuchwepheshe buyashintshashintsha mihla namalanga. Manje-ke kubalulekile ukuthi kuhlezi busetshenziswa ubuchwepheshe ukuze imithwalo izokwaziwa ukuthi ihamba kanjani ifinyelele lapho okumele ifinyelele khona ngesitimela.

Into engingayishintsha lapho ukuthi lawo mabhasi ahamba amabanga amade abe nayo yonke into ngaphakathi emabhasini, kungaba ukudla imibhede yokulala ukuze abantu bekwazi ukuphumuza imizimba yabo.

Ukuthi iy'mpahla zihanjiswe ngamabhaloni kungashesha-ke lokho, kungenza impahla isheshe ifike lapho okumele iye khona ibe miningi impahla futhi ethuthwayo.

Yebo, kukhona okubuhlungu lapho ibhasi elalihamba ibanga elide elayithola selibandakanyeka engozini yemoto ngesimanga sokuthi umshayeli ubesozela, esekhathele ukushayela.

Ilapha umuntu omdala noma osekhulile ethi ufuna ukugibela ibhasi, kuthiwa uhamba kancane. Lokho kwangiphatha kabi kakhulu ngoba umuntu osemdala usuke esehamba kancane vele. Kumele alindwe ahambe ngendlela ezomenza ukuthi akhululeke, akwazi ukufinyelela lapha aya khona.

Ngipakisha ubhanana, ngipakisha amagrebhisi, ama-olintshi, isinkwa.

Ngoba ezokuthutha kuyenzeka ukuthi umuntu omdala ufuna ukuya edolobheni eyothenga okuthile ngesimanga sokuthi uhlala nabantwana abasebancane, angakwazi ukubathuma edolobheni. Bese uthola ukuthi ingqondo yakhe umuntu omdala iphokophele ukuya edolobheni, noma esebona ukuthi usekhulile ekumele ngabe uthumela abantwana abakhulayo.

Ukuthi bafundiswe ukuthi abantu abadala uma sebebadala, izinto eziningi abasakwazi ukuzenza ngokushesha noma ngokuphuthuma. Yonke into yabo abayenzayo, sebeyenza kancane kancane.

Ukuhamba kancane kukaloliwe ukuhambisa impahla, lokho bekwenza ibhizinisi lingabi nayo ukuqhubekela phambili noma inzuzo ungayiboni iba khona ngesimanga sokuthi uloliwe, uhamba isikhathi eside ukuyobeka impahla lapho okumele ayibeke khona. Njengomnikazi-ke wempahla, bekwenza ukuthi inhliziyo ibe buhlungu ubone inqubekela phambili ingabi bikho.